Akubukeki kwaye akulunganga. Xa usenza umsebenzi wesiXhosa emakhaya bakhona oomakoti bokupheka ukutya kwesiXhosa okulungele loo mcimbi. Namantombazana akhona, ngoba nawo ayancedisa ke ngoku. Aba bantu baqashwayo abazupheka ukutya okufanayo noku bekuzawuphekwa ngamakhosikazi asezilalini. Yiloko ke ndithi, akubukeki futhi asoze kubukeke.

Ikhankatha akufunekanga lidibane nomntu wesifazana iintsukwana ezithile xa ejongene nomkhwetha. Kwaye futhi funeka asoloko ecalkomkhwetha ukwenzela ukuba ajongane nokuphola kwesilonda, nezinye izinto. Kodwa kufanelekile ukuthi asoloko ekhona, ebonakala, kungathi efunwa angafumaneki.

Emabalini katamkhulu wam ndingathi ndifunde izinto ezinintsi kakhulu, ezifana nokuthi mhloniphe umntu nokuba awumazi, umnike imbeko yakhe. Bathande abantu, bazi abantu ngalo lonke ixesha, ungazazi wena okanye wazi abazali bakho ukuba ngabantu, nomntu ombona pha endleleni ngumntu. Umazi umntu olambileyo, umcuntsulele kuloo nto unayo. Ndifunde okunintsi kakhulu kutamkhulu.

Kakhulu imisebenzi eyenziwayo xa kusenziwa umcimbi. Abantu bakhona bayohlulelana, abanye babaphandle, bayapheka imingqusho phandle. Umngqusho uphekwa phandle. Nenyama ikhona ephekwa phandle. Xa kuxhelwe inkomo neegusha, ziphekwa phandle ezoonyama. Kube kukubhaka, phandle nako. Ezinye izinto ziyaphekwa endlini ngabanye abasendlini, into efana nee-rice, amazambana, iikhaphetshu. Kanti abanye bohlulelwe ukuthi baqale banqunqe zonke ezo zinto. Wonke umntu uba nomsebenzi wakhe emcimbini, kuyancediswana.

Ngoba akayifuni into edibene nobuxoki, unyanisekile kwayena. Yiyo loo nto ndithi nguye elimfaneleyo igama lakhe kwifemeli yam.

Linda kaloku nyana wam, awukwazi ukwaluka uneminyaka elishumi elinesine kuphela. Ayikho mthethweni leyo into, ayivumelekanga. Ukwaluka uqala kumntana oneminyaka elishumi elinesibhozo. Ndiyakucela ndodana, nyamezela.

Utata womntana nguye ophambili kwinto yonke eyenzekayo yonyana wakhe. Ukusukela xa kufika , kufuneka ibe nguye osa umntana wakhe engcibini, ukuya kumojiso, nguye ophambili emojisweni. Yonke nje into eyenzekayo nguye ophambili ngoba kaloku ngunyana wakhe.

Ewe bavumelekile abantu abangasondelenanga nomkhwetha uba bangaya ebhomeni, kodwa ke emva koba umkhwetha ojisiwe. Kwaye futhi, abantu abavumelekileyo baye ebhomeni ngabantu abangootata, abangoobhuti, amantombazana. Umntu ongavumelekanga asondele ebhomeni ngabantu abangoomama.

Ewe abantu bakudala, kudala kwakuthiywa ngeziganeko ezazisenzeka ngaloo minyaka, kodwa ke kube kungabalulekanga ukuba bathiywe ngesiganeko eso. Ngoba igama umntana athiywe ngalo uye alilandele, abe yiloo nto athiywe ngayo. Ngoku ke akubalulekanga uba umntana umthiye ngesiganeko okanye ngento ethe yenzeka, ngoba uye alandele elo gama. Ikakhulu xa iyinto embi, akubalulekanga. Uzosokolisa umntana ekukhuleni kwakhe.

Umahluko awukho, ngoba kaloku umngcwabo wale mihla sowuzindleko wona kuqala. Yonke into eba khona emicimbini efana nemigidi, ukutya okwenziwa emigidini koku kufanayo noku kwenziwa emingcwabeni. Umahluko ungathi ngalaa manzi abekwayo ngaphandle ukwenzela abantu xa bebuya emangcwabeni babuye bahlambe izandla kulaa manzi. Awukho nje umahluko, umahluko ndingathi ngulowo.